Masiandoitwa a Tshivenḓa a maitele u thoma nga vhurifhi, mashaka a rumela vhurifhi kha muṱa wa muselwa, u tshi khou humbela ḓuvha la u ṱangana na u ha haseledza. Hafho futhi miṱa mivhili i ṱangana, ya haseledza na u tendelana nga ha tshelede ya lobola na zwine zwa vha zwi tshi khou ṱoḓea. Hafho futhi muṱa wa mukwasha u badela zwibadelo zwa lobola. Zwine zwi nga vha kholomo, tshelede, kana zwithu zwo ṱangananaho. Lobola i sumbedza u ṱhonifha ya muselwa, na u livhuwa muṱa wa muselwa kha u alusa mufumakadzi zwavhuḓi. Lobola i thusa u vhumba vhushaka vhukati ha miṱa mivhili nga nḓila yo khetheaho vhukuma.

Nṋe ndi vhona u badela lobola zwo tea ngo uri muthu a nga si soko u dzhia ṅwana wa muṅwe muthu a dzula nae vhathu vha hawe vha sa zwi ḓivhi, ende vhathu vha hawe a u ngo tea u u u soko u dzhia ṅwana wa vho wa dzula navho. U tea u vha na ṱhoḓela ngeno wa ḓi amba, na musi tshelede isi nnzhi nnzhi, u bvisa zwezwo zwiṱukuṱuku zwi sumbedza na u ṱhonifha muta wa ha mufukadzi.

Zwiambaro kha muthu wa munna zwi amba muṱa na mvele, hu ne muthu abva hone, zwi amba hune muthu a bva hone, mvelele ine muthu a bva hone.

Uya nga ha Tshivenḓa muthu o lovheliwa nga muthu wawe, u tea u mu lilela tshifhinga tsha, ṅwaha woṱhe u kho mu, a khou mu lilela, a khou muambarela na zwiambaro zwawe zwitsu. A tshi fhedza hafho ṅwaha u tshi fhedza ndi hone hune ha vha na mushumo wane wa itiwa wa ndaela ya Tshivenḓa, a phetheliwa wone mushumo, a kona u vha o handululiwa.

Vhuponi ha hashu muthu wa munna u ṱaluswa o ambara vhurukhu na tshikipa tshawe kana hemmbe, kana o ambara suit ya we yo fhelelaho na jacket, na tie futhi.

Musi muthu a tshi khou bika mukusule u tea u thoma zwezwi wo no oma u thoma nga u ṱanzwa, a huna tshiḽiwa tshono bikiwa tshi songo ṱanzwiwa. U tshi fhedza hafhanoni wa shela maḓi awu kha pani wa a wa a lindela a tshi vhila nyana, wa shela ṱamaṱisi, u tshi shela ṱamaṱisi wa shela na mapfura, wa panga mukusule wawu, wa tibedza, wa lindela zwo tshi vhila nyana, wa shela nyana muṋo wawu fhaḽani, zwi tshi vhilelana, zwi ḓo vha zwi tshi khou vhibva nga u ralo nga u ralo, zwa vha zwi tshi vho vhibva, wa kona u zwi avhela.

Ha hashu maitele ndi u ka mukusule, muṋawa, muroho wa muṋawa wa u ṱanzwa, u thoma nga u ṱanzwa ngo uri a ri ḓivhi ndi zwikhokhonono zwifhio zwi re ngangomu kana zwo nambatelaho kha maṱari. U tshi bva hafhanoni houḽa mukusule wa ya wa u vhilisa, a u wu vhilisa nga maanḓesa lini, u to u vhulisa nyana wa ri va va va va, u tshi fhedza hafhanoni u do dzhia houḽa mukusule wa u bvisa wa u phophisa maḓi. U tshi u phophisa maḓi, wa kona u dzhia wa u vhumba, u tshi u vhumba, wa u anea kha kha kha kha zenge, u vhea kha zanga, u tshi vhea kha zenge wa mbo ḓi ṱuwa khezwiḽa wa u isa wa u vhea ḓuvhani, wo no vheya ḓuvhani, u do ḓiya u tshi u rembulusa u tshi khou vhona zwauri u khou oma nga nḓila ḓe, wo no oma ndi hafho hune u ḓo anulula, u tshi anulula, wa panga nga ngomu ha tshikhafuthini tshawu kana nga ngomu ha ma puḽasitiki.

Muthu hu tshi khou pfi, muthu hu tshi khou pfi a ambare zwiambaro zwa sialala. Wa mufumakadzi ho khou zamiwa upfi a ḓe o ambara miṅwenda kana misisi. A ambare na makunda a hone, nga maanḓa musi wo rambiwa vhutamboni, u ambara miṅwenda ya wu, wa ambara na misisi, wa ambara makunda, wa ambara zwa ṱhohoni, wa ita zwoṱhe, wa ambara na zwiṱeki zwau zwitshena zwine wa dovha wo ambara wo nakelela, u tshi funa unga ambara na tshivese nga ngomu tsha white u itela uri u vhe u bve na muvhala, u ṱuwe wo nakelela.

U thoma ngo u ṱanzwa, samp na ground nut, nga maḓi a vhuḓi. U tshi fhedza hafhu wa vhea maḓi kha phuli uri zwivhe na u bika zwavhuḓi, wa bika samp na ground nut kha vhuswa vhuṱuku, kha lwa awara dza fumi, u tshi fhedza hafhanoni wa engedza peanuts dzo phusuwaho uri mutumbu uvhe na vhu ḓivha. Utshi fhedza hafhu wa engedza muṋo, na muṋo u fana na sari uri mutumbu u vhe na u ḓifha. U tshi bika tshidzimba lwa awara dza fumi, u tshi khou dzhenisa muṋo na muṋo. U tshi fhedza hafho wa shumisa tshidzimba u tshi khou dzhenisa maḓi avhuḓi.

Nṋe u ya nga nṋe ndi vhona ungari mutshato u ya ḓura nga maanḓa. Mutshato ndi vhona ungari u nga shumisa vho ma eighty thousand kha zwithu zwoṱhe wo hayara dzi decor, zwi ambaro, dzi ringi, zwiḽiwa, na dzi entertainment.

Hai, musalauno u nonga nṋe ndi vhona ungari zwithu zwa madowi a a ringa dovhi ra vha ri khou zwi bika futhi, musalauno a si wone wa u ita zwithu zwa traditional. Musalauno wo ḓowela zwithu zwa modest zwane ra vha ri khou ita zwa tshikhuwa zwine ra bika nga dzi ingridients dzi ne ra vha ri khou vhona kha dzi internet.

Dzina heḽi ḽa Mulamuleli ḽi vha ḽi khou to amba uri muthu ono lamulela, muthu are na maanḓa, muthu o no thusa musi u khomboni, kana hu na zwiṅwe zwine zwa khou itea kha inwi, wa vha na mulamuleli wawu a ne a ḓo u thusa, a ne a ḓo u thusa u ima, a ne a ḓo thusa u lwa kha zwithu zwoṱhe. Ndi vhona ungari ḽi amba zwezwo sa muthu.

White wedding ndi ya musi wo ambara dzi rokho hedziḽa tshena, wa ṱuwa wa ya wa itela mutshato wawu kerekeni. Wa itela mutshato wawu kerekeni, vha swika vha u rabelela haningei kerekeni. Mara tradional wedding ndi ndi mutshato wa mvelo, hu ne ha vha ho ambariwa zwithu zwa sialala ya hau, siyalala ḽa hau, sa Vhavenḓani ri vha ro ambara miṅwenda, vhaṅwe vho ambara masheḓo, vhaṅwe vho ambara misisi, vhaṅwe vho ambara magwanda. Ri vha ro ambara zwithu zwashu zwa sialala, ende mutshato ho yo u iteliwa hayani, a u iteliwi kerekeni, u iteliwa hayani, u tshi fhedza hafhanoni, wa fhelekedziwa vhuhadzi hau.

Kha nṋe zwiḽiwa ndi ḓi fhelelwa nga zwiḽiwa zwa musalauno nga maanḓa ngouri, ingredients dza hone dzine ra shumisa ndi dza maṱhakheni nga maanḓa.

Zwiambaro zwa vhafumakadzi zwi sumbedza u ḓi ṱhompha, u ḓi ḓivha uri ndi nṋe nnyi. Mufumakadzi u tea u ḓi ambadza nga nḓila ya vhuḓi ine yo fanela uri hoyu ndi mufumakadzi o ambaraho. U tea u ḓi pfesesa uri ndi mufumakadzi vhukuma ende ndi tea u ambara nga nḓila i ṱhonifheaho ende i ṱhomphe yaho.

U bika zwiḽiwa zwa sialala kana u lugisela zwiḽiwa zwa sialala zwi dzhie tshifhinga tshilapfu nga maanḓa ngori zwithu zwa hone zwi uri u konḓa nyana u bika u fana na magulu, dzi ṋawa, zwi a lenga nyana u vhibva hezwiḽa zwithu zwi ḓamba zwi a lenga nyana u vhibva mara zwi sa lengi hone miroho, mashonzha, ṋemeṋeme, dzi nzie, ndi zwone zwithu zwine a zwi lengi na luthihi.

Ee hu na zwi ambaro zwine a zwi ngo tea kha mufumakadzi sa dzi crop top na dzi bum short. Mufumakadzi ha ngo tea u ambara a si ya mukombo nnḓa, mufumakadzi ha ngo tea u ambara a sia maraho nnḓa, mufumakadzi ha ngo tea u ambara a sia maḓamu nnḓa, a zwi ngo kuna kha muthu wa mufumakadzi.

Muvhala wa tou thoma ndi wa buraweni wa mupo, havha na muvhala wa thavha ya tshitopi, havha na muvhala wa tshitopi tsha siḽika, havha na muvhala wa tshitopi tsha tshitophi, havha na muvhala wa tshitopi tsha sikhole.

Nḓila dziṅwe dza sialala dza u bika ndi u shumisa mulilo wa fhasi, u shumisa mulilo wa fhasi ndi wone ndi yone nḓila ya sialala ine ya kho ḓi shumisiwa hafha vhuponi ha hashu.

Ee, nga maanḓa ndo vha ndo no vhuya nda bika zwiḽiwa ndi tshi kho shumisa khali ya milenzhe miraru ende ndi tshi khou bika kha mulilo.

Zwiḽiwa zwine zwa fanela u vha hone ndi tshidzimba, magulu, na mashonzha. Hezwi zwithu zwi fanela uri zwi vhe hone minyanyani ende vhathu a vha anzeli u zwi bika vhathu vha bika dzi raisi, vha gotsha dzi ṋama, vha ita dzi salaḓi dzo fhambananaho mara zwa sialala a vha zwi iti.

Vhaswa vha vhuponi ha hashu hune nda dzula hone vha funesa zwiambaro zwa musalauno, ngo uri hezwiḽa zwi ambaro zwi vha farafara zwa vha bvisa shape dzoṱhe dza muvhili dza vhumba maraho zwa vhumba madamu, havhala vhathu vha funesa zwone vho bvisa zwirumbi nnḓa. Zwa sialala a vha tu zwi funa na luthihi.

Khonani yanga, ni kho tea u thoma na sedzulusa uri itshi tshikolo tshine na khou tshi ṱoḓa tshi na nḓivho ya vhuḓi na, vha ya funza zwavhuḓi na, no u sedzesa uri tshivhalo tshavhana tsha u phasa tshi nṱha kana tshi fhasi na, zwithu zwoṱhe zwi tea sedziwa naho ni tshi kho nyaga u isa ṅwana wanu kha murafho yo fhambananaho u si wa fhano. Ni tea u sedza zwithu zwinzhi zwo fhambananaho.

Tsho thoma ndi u, tsha u thoma ndi u langa na u fhaṱa vhuthihi kha tshitshavha. Tsha vhuvhili ndi u ṱuṱuwedza mulayo wa sialala, havha na u shumisana na muvhuso kha mafhungo a tshi tshavha, na u vha mulanga mushumo kha zwiitwa zwa tshi tshavha havha na u imela tshi tshavha kha zwigwada zwa muvhuso.

Tshikolo, bodleḽa mishinini, mavhuku, tshidulo, bege, khadi, refridgerator, khomphyutha, founu.

Ndi shumisa dzi website, ndi shumisa zwithu zwi nonga guguḽu khuroumu, safari, ndi shumisa Facebook, Twitter, TikTok na Instagram.

Mmbwa ya ḽa muṋawa a i humi, ndo kha ho murero ndo guda uri, wa thoma u ita tshithu wa tshi thetshelesa a hu nga si tsha huma khatsho tshi ḽa tshithu u ḓo dzula u kho humela ari u kho ita zwo u tswa wo thetshelesa u tswa u ḓo dzulela u humela khou tswa.

Kha vhupo hanga zwiambaro zwi no ambariwa minyanyani ndi zwithu zwi nonga miṅwenda na misisi kha vhafumakadzi kha vhanna ndi dzi hembe na marukhu kana dzi rokho kha vhafumakadzi.

Nṋe uya nga nṋe ndi vhona ungari vhaswa vha musalauno vha ambara zwiambaro zwi songo fanelaho zwine na u ṱhonifhea a zwi ṱhonifhei na luthihi.

Ndi zwiambaro zwi no nga hemmbe ya tshitanda na buḽukani ya ya ya fomaḽa sa khakhi navy kana ya girei havha na suthu na zwienda zwa zwa ḽeḓa.

U ya nga ha nṋe ndi vhona ungari arali vhana vho lovheliwa nga vhabebi vha tea u dzhiwa nga vha muṱa nga mannḓa mukomana kana murathu wa kha sia ḽa ḽa mme. Ndi vho mme muhulu kana vho mmane ndi vhona ungari ndi vhone vhane vha nga kona badi u ṱhogomela havhaḽa vhana ngori havhaḽa vhana vha tea u vha dzhia sa vhana vhavho.

Mufumakadzi u tea u dzula maṱirasini u tea u ambara zwiambaro zwitswu for miṅwedzi ya six months kana for ṅwaha woṱhe u swikela twelve manzi heiḽa i tshi fhela.

Anga tikedziwa ngo vha na vhathu tsini hawe vhathu vha mashaka na dzikhonani vha hanefhaḽa vha kho mu ṋea maipfi a ṱhuṱhuwedzo, hezwiḽa zwithu zwi nga dzhena zwa kona u thusa uri muhumbulo wawe u songo to dzula u kho humbula nga ha munna wawe ene u ḓovha a kho zwi vhona zwori u na thikhedzo khulwane kha vhathu vha hawe.

Zwithu zwine mufumakadzi ha ngo tea u ita ndi u dzula a tshi dzhenisa vhanna vhaṅwe kha vhutshilo hawe nga u ṱalutshedza ṱhalutshedzo ya lufuno, ha ngo tea u ita zwithu zwi sumbedzaho u sa ṱhonifha munna wawe. U dzula a tshi ita zwithu nga vhufhura na vhuhali ndi ngani zwithu zwezwi tshi tea u vha zwa ndeme u kho tea u fhulufhedza fhulufhedzisana ndi tsumbo ya lufuno lwa vhukuma na u ṱhonifha munna wawe zwibveledzwa vhushaka ho khwaṱhaho u ita zwithu zwa vhuṱali zwi thusa u vhulunga tshivhalo tshawe.

U ya nga mvele ya ya riṋe ya tshivenḓa mufumakadzi u tea u dzula twelve manzi yoṱhe u swikela a tshi bvulwa dzinguvho a sathu ṱangana na muṅwe munna kana asathu ita vhukonani ha muṅwe munna.

Ni tea u ambara nga nḓila i ṱhonifheaho ni tea u ambara zwiambaro zwitswu u sumbedza zwori iṅwi ni kho lila ni kho ḓi lilela mufarekano waṋu kana munna waṋu ni tea u ambara zwithu zwo fukedza muvhili wanu woṱhe ahuna ṋama ine ya kho tea uri i salele nnḓa nga nnḓani ha ṱhoho kana tshifhaṱuwo.